Mo setsong sa me ke apara diaparo tse di tlhamaletseng, tse di kgatlhang, tse di nang le mebala e e farologaneng le ditlhopha tse di tlwaelegileng jaaka ditlhako le ditlhako tsa letlalo. Fa dingwaga di ntse di feta diaparo di fetogile ka go nna tsa maleba. Go maemo a fapaneng di le bonolo le go kgona go tshireletsa mo boemong jo bo farologaneng, mme go na le kgatelelopele mo mebaleng. Mebala ya fashion-e e e tlwaelegileng jaaka re le ma two thousand re fetotse moaparo ka tsela e ntsi, re apara meaparo e e bidiwang di-drip.

Go ya ka nna ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa ko lenyalong, ko magading, jalo le jalo. Ke mo ke bonang diaparo tsa setso di kgatlha teng, ga e le ka heritage di twenty-four September o ka apara diaparo tsa gago tsa setso. E fela fa o batla gore batho ba itse gore o wa mang, o wela kae o kanna wa di apara le fa o ya conference-ng.

Ke diaparo di le dintsi tse di pila tse di kgatlhang mo basading. Ke a go bua ditso maybe di le nne or di le tlhano tse ke di boneng di kgatlha, di le dintle thata tsa Sevenda ke tse dintle thata basadi ba bona ba apara diaparo tse dintle thata. Sexhosa, Sepedi nka kenya le Setsonga le Setswana.

Go ya ka nna le ka tsela eo ke utlwileng ka yone, ke utlwile ba re batho ba ba ntshang matsele ke batho ba iseng ba kopanele dikobo. Ka Sezulu ba re intombinto, e jalo le jalo. Ke bona fela ba ba ntshang matsele and-e ga ke akanye gore bantsha matsele gotlhe le gotlhe. Ba a ntsha ga ba ile di-dance-ng, le ka mpaakanya if ke bua potsa, ke ka mokgwa o nna ke naganang gore ba ntsha matsele ka teng. And-e ga ke nagane gore ke bone ba irileng gore bana ba segompieno ba apare diaparo tse di ntshang matsele. Di-shop-o tse di etsang diaparo ke tsona di rekisang diaparo tse di ntshang matsele, jalo le jalo.

Fešene, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso sa motho ka go supa ntlha tsa gagwe mo go tsa ditso le boitshwaro. Di ka bontsha dingwao jaaka gore motho o tshegetsa setso sa gagwe ka go apara diaparo tsa setso, ditumelo jaaka go ikemiseditse go latela melao ya bodumedi kgotsa mekgwa ya setso le tsela ea lebegang ka yona e ka akaretsang maemo a a kgethegileng, maemo a bokgoni le mokgwa wa botshelo o ao ratang. Ka mafoko a mangwe dilo tse motho a di apereng le tse a di dirisang di ka tswa di bontsha gore ke mang le gore o ikemiseditse go itshwara jang mo lefatsheng. E ka ba ka go apara sekhete se se telele, se se khutshwane, go apara mo magetleng, motlho mongwe ba ka re ga o apere mo magetleng o ka ba o le mosadi yoo nyetsweng, mosadi o tlotlang, jalo le jalo.

Ga ke itse ke tlabe ke bua nnete na fa ke re go ya ka setso sa Batswana fa mosadi a se na go nyalwa o tshwanetse go apara moaparo o botala kgotsa o rileng jaaka ditlhako tsa setso kgotsa mosela o rileng wa setso. Se se dirwa go bontsha tshireletso le tlhompho mo setšhabeng gore mosadi o o sa ka a kgathala ka dikgang tsa ntlo ya bogologolo mme gape se supa gore o tsweletse mo boitshwarong jo bo siameng le mo melaong ya setso. Moaparo o o rileng o thusa gape go fetisa molaetsa wa bošwa le tlhompho ya setso mo bathong. Gape o bontsha le batho ba e leng gore ba mo batla, ba batla go ratana le ene gore ga e sa le mosadi wa mang le mang o nyetswe.

Diaparo tsa setso sa Setswana di le gantsi di dirwa ka masela a tlholego jaaka lesela la kgomo, letlalo la diphologolo le lesela la masela a tlholego a go tlhama diaparo. Ba di dira ka selo se o ka gonne se tshegetsa setso, se kgona go itshwara mo maemong a maemo a a farologaneng ebile se bontsha bošwa le botho. Maina a meaparo ya Setswana e mengwe e akaretse leuba mosela o o tlhomameng mo mmeleng wa mosadi, kgopo seaparo sa botlhale se gantsi se dirisiwang mo ditirong tse di kgethegileng. Mosela wa setso mosela o gaisang mosadi kgotsa monna mo tirong tsa setso, ditlhako tsa letlalo tsa setso tse di aparwang mo maotong go oketsa bokgoni jwa ponelopele.